Dilo tse di sekasekiwang ke dibanka, ke lekwalo la boitshupo, aterese ya kwa o sebetsang ya kwa le gore a o a sebetsa le ditokomane tsa gago tsa ko bankeng le aterese ya lefelo le o nnang mo go lone.

O ka bapisa ka go itse gore banka ke e feng le yona melawana ya teng ke e me feng, le gore go tlile go duela jang mme wa bapisa gore banka e o tla duela madi a le kana banka e o tla duela madi a le kana.

Se se dirang go di tokafatsa ke gore o duele sentle diakhaonto tsa gago le gore hisitori ya gago ya go adima madi e nne e e phepa e e nepagetseng o nne o tshepagalang.

Fa o batla gore kopo ya gago e tsamaye sentle o tshwanetse go thusiwa ke batho ba ba maleba, ba ba direlang madirelo a dikopo tsa karata ya sekoloto gore ba kgone go go sentle ba kgone go thusa ka go tlatsa le di-form-o sentle.

O tshwanetse go sekaseka melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o ka dira kopo o tshwanetse gore ba tlhalosetse gore ke melawana efe kapa ke tumalano efe e diragalang pele o ka tsaya karata ya sekoloto.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka go thusa batho ke go botsisa dipotso le go tlhaloganya gore ke ditshweetso tse di feng tse di siameng fa o batla karata ya sekoloto, o tshwanetse go batlisisa le go tlhaloganya gore ke tse di feng tse di tshwanetseng ditshweetso tse di siameng.

Dilo tse di tsewang tsia ke banka fa e dumela gore go dirisiwa mokgwa wa go bula sekoloto ke histori e ntle e o nang le yona fa go patela le mosebetsi o o berekang le gore madi a o a amogelang ke madi a ma kana kang.

Go buisa melawana le go tlhaloganya di temoso.

Ke tsa di-bank charges tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetolang a o a adimileng mo .

Dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi ke di-bank charges tse di tlholang madi a a dirisiwang ka ditsela ebile di baka le ditshenyegelo.

Ditsela tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi ke go dira ka budget, go dirisa se o nang le sona ka nako e o nang le yona, ra tlogela go adima madi a mantsi, ra emela nako e maleba fa o batla go dira sengwe o batla go reka koloi kampo o batla go reka ntlo wa dirisa mokgwa wa go baya madi wa beye madi, fa o fetsa go baya madi wa be o reka selo.

Go tsaya madi go a change-a a a tswang ko dinageng disele o tshwanetse go ba le PayPal go amogela madi a tswang ko dinageng tse di kwa ntle mme o kgone go a tlisa ka mo dibankeng tsa Aforika Borwa.

Korex ke go rekisa ga madi, ke go change-a madi a dinaga disele le go a tlisa ka mo Aforika Borwa.